Njengomsakazi wezindaba, kubalulekile ukwenza amalungiselelo kusengaphambili. Okokuqala, hlola izindaba ezisematheni ubheke izinsiza ezihlukene. Ukuze uqiniseke ukuthi unolwazi olunembile. Bese ulungisa umqondo wezindaba zakho ukuze kube lula ukuwudlulisa. Uphawule izinto ezimqoka kuphela. Uma ukhuluma sebenzisa ulimi olucacile olulula futhi qiniseka ukuthi ubhala inzuzo nezinkinga ngendlela efanele. Kungasiza futhi ukwenza izinhlelo zokuxhumana nabalandeli ukuze uthole iyimpendulo. Lokho kuzokwenza izindaba zakho zibe nempumelelo futhi zifinyelele kubalaleli.

Uma sikhuluma ngokubaluleka kokusakazwa kwesimo sezulu eziteshini zomsakazo zomphakathi. Kubalulekile ngoba lokhu kusiza abantu baqonde izimo ezithintana nempilo yabo. Izingxenye zesimo sezulu njenge zikhumbuzo zemvula, izikhukhula noma izimo ezokushisa. Zikhombisa kubalaleli ukuthi bazi kanjani ukuhlela izinsuku zabo. Lokho kubalulekile kakhulukazi uma kukhona izimo eziphuthumayo. Ngoba kudala isikhala sokuxhumana phakathi komphakathi. Ngakho ukusakaza lezi ndaba kwenza kube lula ukuthi abantu benze izinqumo ezihlakaniphile futhi bazivikele.

Njengomqondisi wezindaba, uma ngifuna ukwethula uhlelo olusha olwezindaba zasendaweni kwaMabulala. Kufanele ngiqale ngokuqonda izidingo zomphakathi. Ngizokhuluma nabantu bendawo ukuze ngithole izindaba ezibalulekile. Ngemva kwalokho ngizokwenza uhlelo oluhlangene. Ngicabangele izici ezifana nezinto ezisematheni, izinkinga zomphakathi ezitholakalayo. Kubalulekile futhi ukuthi uhlelo lube nokuxhumana okuhle, ukuze abantu bakwazi ukuveza imibono yabo. Lokho kuzokwenza uhlelo lube nezindaba ezithokozisayo nezinomthelela. Futhi kuyokwenza umphakathi uzizwe uhlanganisiwe.

Njengonjiniyela uma ngifuna ogeza isekelo lolimi lwasendaweni hlelweni lokusebenza. Ngizokwenza isiqalo ukuqonda izidingo zomphakathi. Ngizobamba izingxoxo nabantu bendawo ukuze ngithole amagama nezisho ezibalulekile. Izinsiza ezingangisiza zifaka phakathi ama-dictionaries, izincwadi zolimi nezinhlelo zokuhumusha. Ngaphezu kwalokho, ngingasebenzisa ama-forums olimi oluhambisanayo ukuze ngithole izeluleko. Lokho kuzokwenza kube lula ukufaka lezi zici ohlelweni. Futhi kuzokwenza kube nomthelela omuhle kubasebenzisi.

Uma uthenge i-router kodwa ifike ingasebenzi, ngiyazi ukuthi lokho kudinisa. Okokuqala, ngizobashiya ngicela ukuxoxisana nabo kahle. Ngibachazele ukuthi i-router ayisebenzi, ngabe nithumele kahle noma kukhona okungahambi kahle. Ngizocela ukusizwa ukuhlela ukuyibuyisela noma ukulungiswa. Ngiyazi ukuthi abathengisi bangajabulela ukuxazulula lezi zinkinga ngakho ngizoba nomoya omuhle. Futhi ngizobakhumbuza ukuthi ngifuna ukusizwa . Futhi ngiyathemba ukuthi sizosithola isixazululo.

Ezinhlelweni zokusebenza, ukuxhumana nokusebenzisana emaqenjini kuthuthukiswa kakhulu. Lezi zinhlelo zenzu kube lula ukwabelana ngemininingwane. Futhi abantu bangaxhumana kalula noma bengena kuhlangana. Ngokusebenzisa izici ezifana nezithombe, amafayile nezinsiza zohlanganyela. Abaqhudelani bangasebenzisa ndawonye bephendula izinkinga ngokushesha. Lokho okudala umoya wokubambisana okwenza kube lula ukuhlela amaphrojekthi kanye nokuxhumana ngezikhathi ezithile. Ngakho-ke, izinhlelo zokusebenza zenza kube lula ukuhlanganise wonke umuntu futhi lokho kuhle kakhulu.

UMandisa Lukhozi uma efuna ukwethula uhlelo olusha lwesimo sezulu. Kufanele aqale ngokucacisa izidingo zomphakathi. Kubalulekile ukuthi abheke izimo zezulu ezithinta abantu bendawo njengezikhumbuzo zemvula noma izimo zokushisa. Ngaphezu kwalokho kufanele acabangele izinsiza ezitholakalayo njengemishini yokuhlola isimo sezulu, znhlelo zokuxhumana ukuqiniseka ukuthi uhlelo luhlangabezana nezidingo zabalaleli. UMandisa angasebenzisa izifundo ezitholakala ezindaweni ezinjengama-forums noma izikhundla zokuxhumana. Lokho kuzokwenza uhlelo lube nomthelela futhi luthokozise.